Nna karolo e ke e bapalang jwalo ka moahi ho thusa batjha setjhabeng ke ho ruta batjha dithuto tsa bona ke ruta subject ya maths le science ebe baneng ba banyane ke ruta subject ya numerous le literacy ke ruta batjha hore haeba ba sa utlwisise sekolong, nna ke etse hore ba utlwisise hae. Bana ba bangata ba fapane mme ba na le ditlhoko tse fapaneng mme le thuto ya bona ha se e tshwarellang ka nako, e tshwanang ka hoo, letsatsi le leng le le leng. Ha bana kapa batjha ba tswa ba di-university-ing kapa ba dikolong ha ba kgutla sekolong ke ya community centre, ke ba thuse ka ho bala ka dipalo ka science le ka ho ngola. Nthwena e etsa hore batjha ba be le tjantjello ya ho bala ya ho ithuta

Motho ya ratang mabelo a dikoloi hore a ikwetlise o tla tlameha ke ho emella ho kganna koloi nako e kgolo le e nyane, hore atla tsebe ho ikwetlisa hore a tle a tsebe ho hlola mabelong. O tla tlameha ke hore mmele wa hae le ona o ikwetlise, ebe wa motho ya sa tlo kgathalang ka pele, ya tlo bonahalang e le hore o tseba ntho o etsa ntho ae tsebang ho hong hape ke ho ikwetlisa hwa kelello, kelello e hloka ho ikwetlisa le yona e tsebe hore e focus e haholoholo. O tlameha ikwetlise maikutlo, a se ke be a tshoha a dule a le malala a laotswe ho ntho engwe le ngwe ae etsang a se ke a tshoha lebelo, a tlwaele lebelo mme a dule a ikwetlisa ka dinako tsohle hore a tle a tsebe ho hlola mabelong.

Bashemane ke batho be leng hore ha ba rata papadi, ba e rata ka pelo ya bona kaofela. Ke ka hoo papadi tsa bashemane di sa tuma ho tshwana le tsa banana banana ba bapala dipapadi tse fapaneng haholo jwalo ka diketo, kgathi, sekipini le tse ding ha bashemane bana ba mpa, ba itjhebetse ntho e le ngwe feela e leng bolo. Bashemane ba bangata ha ba tsebe hore hona le dipapadi tse ngata tse fapaneng ka ntle ho bolo, tse kang rugby tse kang yona, kgathi, empa kgathi ya bashemane tse kang golf, o tse kang tennis, empa ka hoba bashemane ba hotse ba tseba hore bolo ke yona feela papadi e ba ka e bapalang, ba dula ba shebane le yona ha banana bona ba shebane le dipapadi tse ngata haholo tse fapaneng ke ka hoo dipapadi tsa bashemane di sa tuma ho tshwana le tsa banana.

Ke nahana hore Afrika Borwa ha ya kenela eSports World Cup twenty twenty four hobane naha ya Afrika Borwa ha e na tjhelete, tjhelete e ya short-a ebile batho ba bangata ha ba sebetse. Ka hoo, ho nka tjhelete karolo ya tjhelete e itseng naheng ya Afrika Borwa. O bo isa tlhodisanong ya dipapadi, moporesidente o bone e le tshenyo ya tjhelete empa e se tshenyo ya tjhelete ng ke ka hoo Afrika Borwa e sa kenelang eSports World Cup twenty twenty four, hobane tjhelete e la lebiswa ho malapa a ileng a South Africa loss nakong ya Covid nineteen le batho ba ileng ba hloka mesebetsi ka nako ya Covid nineteen mme tjhelete e ile ya allocate-wa ho SASSA, ke ka hoo batho ba e se le di-beneficiary tsa SASSA.